Ke ithutile go le go ntsi thata go tswa mo setlhopheng se sa rugby sa Aforika Borwa. Ke ithutile gore ga re kopane re ka fenya ra fitlhelela dilo tse dintle gape ke ithutile gore motshameko o a rugby o, o kgona go kopantsha batho ba merafe e mentsi ba Aforika Borwa gape ga le berekisana la fitlhelela mo le batlang teng.

Gonne ka nako tse dintsi o ka thusiwa ka go nagana thata, stress-e, go sa nagane ka dilo tse dingata le gape le go itulela ko ntlong o sa tlala-tlale mo nageng.

Ke gore metshameko e tshwanetseng ba e tlise ke metshameko ya go tshwana le cricket-e le rugby jalo le netball-o gonne metshameko e, ke metshameko e leng gore bana ba le bantsi ba o rata gape ba tlile go kgona go tswa mo diritibatsing ba kgone go lebelela o ne metshameko eo.

Atleletiki e e ba e bitsang Castor Semenya, o kgonne go fenya mathata a nang a le mo go o ne, jwale nou o kgonne go atlega.

Ka gore o tshwanetse o tsamaya o ye ko di-training o train-e o kgone go nna le botsalano le batho ba ba leng mo motshamekong o le gore o a o tshameka. O tshwanetse o itse motshameko wa gago sentle gape o ikemisetse, gonne ke go ikemisetsa ke mo tla itseng batho ba ba tshameka motshameko wa ga go sentle, gape o tla kgona le go tshamekisiwa ka nako tse tsotlhe, le wena o atlege mo motshamekong wa gago.

Tsa batjha gonne go ka bo gona le di-opportunity di le dingata go batjha gape ba e leng goreng ba mo metshamekong o o ba tla kgona go boniwa le ka ntlha ya mafaratlhatlha, ba tshwanetse ba dire gore ba ikitsise ko bathong ba e le gore ba tlile ka motshameko o na, le batho ba mafatshe a tlileng ka mo ba kgone go itse ka metshameko o. Gore le bone batjha ba iphitlhele ba le ko motshamekong o o.

Tshwanetse ba latelele melao ya go tlhompana le go tsayana sentle mo metshamekong. Gape bagolo ga ba tshwanela go tshameka le bana gonne dingwaga le experience ga e lekane, bana tshwanetse ba tshameke le bana bagolo ba tshameka le bagolo gore go sa nna le dithopano.

Ba lelapa la me re na le go itshamekela di-puzzle mo ntlong kgotsa dikarata, chess le tse tse dingwe tsa di tsa metshameko, gape re na le go tswa re ye go swimmer re le go sapa kgotsa re ye go tshameka bolo kgwele ya dinao kgotsa reye go dula re je ko park-eng.

Motshameko wa rugby gonne ga ke nna mmele o o tiileng, jaanong motshameko wa rugby o batla banna ba ba tiileng, gonne motshameko oo ke motshameko wa mmele and gape la thulana jwalo jwalo.

Le ba lelapa laka re rata go ikapela kgotsa re tshamekele di-puzzle kgotsa dikarata gape re na le go itsamela re a go thuma, kgotsa re ya go tshameka kwa di-park-eng re je go nne monate.

O ke ratang go tshameka thata ke motshameko wa kgwele ya dinao, motshameko o ko o tshameka di ura di le masome a mabedi, gonne nako tse dintsi ga ke thola nako ke itshamekela motshameko wa kgwele ya dinao kgotsa itshamekela di-video game.

Metshameko e tshwanang le dibeke, diketo, morabaraba le dibeke di ka thusa ngwe ya rona gonne ke metshameko e ne tshamekiwa ke bo nkgono ba rona le bo ntatemogolo ba rona. Efela dikokomane tsa rona e ga re sa tlhokomele metshameko e na ba ka iphitlhela ba ke sa itse metshameko e, gape e a thusa ka gonne bo nkgono ba rona ba gotse ba tshameka metshameko e o.